Kubalulekile ukuthi bangenzi iy'ngozi uyothola ukuthi amanye amabhasi asuka kude. Kubalulekile impela ukuthi nje bathole ikhefu ukuze bangalenzi iy'ngozi bona o-driver laba. Bangatholi sebezela endleleni balale kanti bathwele iy'nkumbi zabantu.

Ubuhlungu engake ngabubona ngangisuka e-Cape Town ngiya e-Pietermaritzburg. Ibhasi ihambe iba namakhefu, abantu bayaphuma bathenga ukudla. Kwakunengane nje yona eyayizothenga ukudla, ubona ukuthi ayinayo imali ayi. Kwaba buhlungu kakhulu kodwa-ke ngazama ukuthi ngiyinike imali naye athenge kudla.

Eyi ngiyangena ngoba phela sengi-late. Ya yize nje amathuba ey'ngozi anganda, kodwa ngizokwenze njani? Uma ngabe nenye ikhombi elandelayo ingaqhamuki, hhayi kuyangiphoqa ukuthi ngingene, ngizoma, hhayi ngizoma ngize ngifike.

Ukuthi bakwazi ukuthi kube khona abantu abazo bhekelela umphakathi. Uma kukhona la obona khona ingasithi kuyonakala, kubizwe imihlangano. Amalungu omphakathi akhethe ukuthi obani abazoyosiza beyolungisa ama-pothole, kube yinto ekanjalo nje. lo.

Eyi uma isingishiyile ibhasi, sengingazama ukuthi ngithole ibhasi elandelayo okanye-ke ngihambe ngesitimela.

Ngajabula kakhulu ngaleli langa ngihlala eduze kogogo owayenomlando nje omkhulu. Engixoxela izinto nami ebengingazazi, ngajabula ngafisa nje engathi kungathiwa ugogo wami lo. Hheyi manje inkinga kwakuwukuthi ngangimubona esitimeleni. Angiphindanga-ke ngambona namhlanje.

Ngingamphendula ngokuthi ngimtshele ukuthi izitimela zibhekelana ney'nselela ey'ningi. Kuye kwenzeke uthole ukuthi isitimela fanele ngabe siyeza kanti sizohlangana nesinye endleleni. Lokho-ke kuzodala ukuthi isitimela silinde, singakafiki ngoba la kuzoqhamuka khona esinye kune-intersection ngaphambili. Okuwukuthi-ke kungenzeka ingozi, ngakho-ke kuyenzeka ukuthi iy'timela uthole ukuthi ziyalindana. Uthole ukuthi hlampe isitimela esise-Maritzburg, silinde isitimela esizayo esisase-Thekwini.

Kungasiza kakhulu kungenza nami ngifike ngesikhathi esilindelekile emsebenzini. Ngiyeke ukufika ngesikhathi esizongiqhatha nomqashi.

Ngikhetha ikhwantamu. Ikhwantamu liyagijima, hhayi isikwele, hhayi futhi kwisikwele akuhlaleki kahle umuntu uyapintsheka.

Singenza ngizizwe ngiphatheke kakuhlungu, ngizibuze ngempela ukuthi kanti le khansela laqashelwa ukwenzenjani.

Impela osomatekisi abayilandeli imithetho yemgaqo. Kuyinto nje abayenzayo, kuwukudelela koda lento abayenzayo.

Ngashiywa ibhasi kuhambo lwami ngangiya e-Cape Town. Eyi ngathi ngifika nje ngezwa kuthiwa, hhayi isanda kuphuma yo! Hhayi ngaphatheka kabuhlungu ngoba kwagqwamba nemali, kwagqwamba konke ney'nhlelo zami.

Hhayi zinhle kakhulu iy'nhlelo abazenzayo, ngoba ngabe khona ukuxabana okubakhona. Koda-ke ngoba ngesimo sokuthi banomsebenzi abawenzayo, hhayi bawenza kahle.

Hhayi hhayi ngeke kwakungcono kudala hhayi manje sebeyabiza yo, hhayi sebeyabiza ngathi sekungcono ngisho ukuhamba ngey'nyawo indlela ababiza ngayo.

Yinhle kakhulu lento abayenzayo, shuthi bazama ukuphephisa iy'moto zabanikazi bomshwalense abawujoyinile. Hhayi yinhle kakhulu. sengathi nabanye bangafunda ukwenza kanje. Ngoba impela uma kuwukuthi usabheke nomaspala awenzi lutho lutho lutho.

Cha bekade ngingazi lutho ngaso, ngiyaqala ngqa ukuzwa ngaso.

Imbangela yokubambezeleka ukuthi uma ngabe kukhona isitimela la esesizophambana khona nesinye. Ukuyilungisa lento ukuthi bakhe olayini bey'timela abathe ukwanda.

Ukuthi babe nenkampani yonogada ezokwazi ukuthi igade erenki.

Kuyacasula ngempela ukuzitshwa. Sikhuluma sesikhulume kaningi nekhansela. Into esesizoyenza-ke manje, sesizovele sivale umgaqo siteleke, akudluli lutho, akungeni lutho.

Ngibona kungcono kakhulu ukuhamba ebusuku, ngoba uma ukuhamba ebusuku uzofika emini.

Kubaluleke kakhulu, ngoba phela imali yabo isuke isinezidingo nje zabo. So, kubalulekile ukuthi baphulelwe bazwelwe ngoba sebekhulile.

Hhayi hhayi hhayi kunzima ngempela ukuthi umuntu ahambe avuke early kodwa lutho amatekisi. Lapho uma ngabe sithi siqasha le y'moto ezikhokhelwayo okuthiwa o-Bolt, bona abantu bamatekisi laba, niyanqaba, kodwa iy'moto zenu ayifiki futhi ngesikhathi. Umuntu enze njani ngempela?

Into engingayenza nje mina ngifonela amaphoyisa. Ngiyasho ukuthi nangu umuntu ebaleka la.

Ngokuthi bebe nesiqiniseko sokuthi ngempela laba bashayeli bamakhumbi banazo yini iy'ncwadi zokushayela.

Kubalulekile ukuthi iy'nkampani zamabhasi uma ngabe zithumela ibhasi, kube nabasizi ebhasini abazoshintsha umshayeli ukushayela uma ngabe umshayeli esezela. Kube nabasizi noma abathathu nje.

Kubalulekile ukubhukha ku-inthanethi, kuwusizo uma ngabe ungenayo imali. Kodwa kwesinye isikhathi uke uthi uyabhukha kwi-inthanethi uthole ukuthi i-inthanethi ayivumi. Ngakho-ke nokubhukha endaweni kungaba wusizo ngaleso sikhathi, Okusho ukuthi lezi y'ndawo zibalulekile zombili.